Monghadi re kopa o patale tjhelete ya setokofele ka nako eo o e jeleng hobane nako ya hore re tlo shera tjhelete ena na, jwalo ka ha ne re boloketse hore re tlo e shera ka nako e itseng. So e se e le haufinyana le hore e fihle nako eo. So re kopa o patale tjhelete eo ka potlako hore ha nako e fihla re se ke ra sokola, re share tjhelete jwalo ka ne re dumellane.

Mmuso wa rona wa Afrika Borwa o thusa haholo ka batho ba seng ba sa sebetse, ba hodileng dilemong hobane o ba fa tjhelete ya hore ba ka iphedisa kgwedi le kgwedi. And-e mmuso wa thusa haholo ka taba eno.

Ka tsa poloko di-company tsena di ka thusa ka ntho tse jwalo ka dijo, ditulo, makase, ditente le tse ding tse tla hlokahala ka nako ya poloko.

Ho se ho le bonolo haholo ho kenya kopo ya UIF ka sebedisa dintho tse jwalo ka WhatsApp internet phone or wa ya ofising ya bona. Nna nka kgothaletsa batho hore ba sebedise internet ho etsa kopo ya UIF hobane e bobebe haholo, o kgona ho kenya kopo o ntse o dutse ka tlung.

Ke maikarabelo a bahiri ho re ba rute basebetsi ba bona ka tsa UIF ka botlalo.

Dumela mohlomphehi ya kgabane ke bona tjhelete e ntse e tswa account-ong ya ka ebile ke sa tsebe e tswa jwang, ka kopo kopo e potlakileng ke kopa hore le kgutlise account le kgutlise tjhelete eo e kgutlela akhaonteng ya ka, hobane ha ke tsebe e tswa jwang nna ke sa ntsha tjhelete ebile e tswa le bosiu ke ntse ke robetse, ke kopa le kgutlise tjhelete eo ya ka hang hang jwale.

Hangata ha re etsa kopo ya mokitlana, hangata ha re etsa kopo ya karete ya mokitlane kgetlo la pele o tla fumana kopo ya rona e rahela ka ntle hobane re na le ho tla le dipampiri tse sa tshwanelang, so tlameha ba o jwetse hore e tla le dipampiri tse jwang.

Life insurance e ka o thusa ka hore ha wena o hlokofetse, ba setseng ba lelapa la hao ba tla sala ba ntse ba fumana tjheletenyana e itseng ya hao o ntseng o e boloka ho bona.

Kgotso monghadi wa ka ke founela mona bankeng, ka baka la hore ke tsatsi ke matsatsi a phomolo mosebetsing. Ke ne nna le ba lelapa la ka re batla ho ya ka ho la Mauritius. So ne ke kopa hore le nkeletse ka tjhelete e nka e sebedisang ha ntse ke le kwana, hobane ke tlo nka matsatsinyana ke ntse ke le Mauritius le ba family ya ka ba lelapa la ka. Ke kopa dikeletso ho tswa ho lona hore ke keletso difeng tse le ka mphang tsona ka mabapi le tjhelete e re tla e sebedisa ha ntse re le Mauritius.

Ee, ka pono ya ka ke ntho e hlokehang hore o patale tjhelete ya insurance hobane ba insurance ha o hlokahetse, ba ka kgona ho pata, ba o etsetsa hore lefu la hao le tsamaye hantle. Ka mananeo le ba family ya hao, ba ka sallwa ke tjheletenyana eo e ba ka kgonang ho iphedisa ka yona.

Motho e ne re mo tshwarisitse tjhelete ya stokvel, o balehile, e tlamehile re etse maqheka a mang a hore re kopanye tjhelete ya setokofele, hore nako ya hore re arohaneng lane tjhelete ena ya rona re arolelane hantle, re kopanye hanyane hanyane hore maphelo a rona a kgone ho tswela pele.

Ke ne ke kopa tlhakisetso ka taba ya hore na ho molemo ho nna ke ofe. Ho nka o etsang pakeng tsa hore ke kadime tjhelete bankeng, hore ke ikhahela ntlo ya ka kapa, ke kope banka hore e haele ntlo ke efeng, e molemo ho nna, e tla ntswela molemo ho nna ke ke efe.

Ntate haona hore batho ba bankeng ba ka buwa ntho e tjena e le hore ha wa nka sekoloto, wena e ya mafapheng a hodimo a dibanka or a dikoloto, ba tla o hlalosetsa ka botlalo hore ho etsahetse eng ke yona keletso e ka reng ke o thusa ka yona eo kopa fela ba di-office-ng tseo hore ba o thuse ba be ba o check-le hore seo poloto seo sa bankeng o ile wa se nkaneng rona mona shopong re ke se kgone ho o thusa o ntse o na le sekoloto se seng. Ntho e tlo etsahala fela ke hore wena o kgone o patale sekoloto seo. If e se hao o sa tsebe niks ka sona, ba tla o thusa ka sona ha o qeta hore ba ba qeta ho o thusa ka sona mme o tla kgutla mona shopong. Re tlo kgona ho thusa le rona le bankeng ba tla kgona ho o thusa.